Ba ka ba thusa ka go ba neela dijo le meriana e tshwanetseng gore ba e nwe.

Go ne go le botoka gore ba tlhokomele ke ba lelapa la bo bone ka gonne ba lelapa la bone ke bona ba ba itseng go fetisa kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi.

Bagolo ke bona ba re ba tlhokang mo maphelong a rena mme ka setso re itse ditlogolo le ditlogolwana e le bone ba tshwanetseng ba tlhokomelo bagolo ba bone ntle le go ba romelwa kwa diphaposing tsa bo tlhokomelo jwa batsofe.

Ditšhaba di gateletse poifo ya go tlhoka bana le go tlhoka bagolwana.

Ka gonne ke setso ke molao gore re tlhokomele batsofe mme re thuse ka sengwe le sengwe se ba se batlang ka gore ke bone batho kaosane ba e le goreng ga ba tlogile lefatshe ba tla sala ba re tlhokomela ebile ba re neya le matlhatsi le tsotlhe tse re ba kgopelang tsone.

Ditokologong tse di le teng lefapheng la me ke go thusa bagolo, batsofe ka go ba neya dijo gobane ga meriane ba e tlhokang go ba isa kwa bookelong ka matsatsi a tshwanetseng ba ya go ya go tlhola malwetse a bone.

Ba tlhokomela batsofe ka gonne bana ba bone ga ba na bokgoni jwa go ba tlhokomela le go ba tshwarwa sentle mme ditirelo tse ba bafa tsona ko ba tlhokomele go bafa dijo go bathapisiwa go naya meriane ya bone tshwanetseng ba palelwe le go ba thabisa.

Fa dithulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe bontsi ba direla fela go fitlhela madi go tswa ko malapeng a batsofe bao go fitlhela di-pension-e tsa bone, madi a pension-e, tšhelete tsa bone mme bontsi ba tsone ga ba ba tshware sentle.

Ka gonne bontsi ba batsofe phenšene tsa bone di thusa go tlhokomela ditlogolo tsa bone mme phenšene tsa bone ga se tšhelete e ntsi e ka kgonang go thusa ka dilo tsotlhe tse ba di batlang le gore ba kgone go ya ko ditleliniking go fitlhela meriane ya bone.

Go ya kwa kantorong e bidiwang SASSA ke fitlhelang tšhelete ya pension-e, o ya ka dipampiri jaaka pasa jaaka pampiri ya go bontsha kwa o dulang teng jaaka pampiri ya go bontsha dinomoro tsa gago tsa banka jaaka lekwalo la go bontsha gore o tswile kwa o ntseng o bereka teng.

Ga ke akanye gore go na le mo senyang teng ka gonne madi a pension-e ya batsofe e thusa bontsi ka mo malapeng ka gonne mangwe a malapa o fitlhela motsofe a setse le bana ba bana ba gagwe mme e le ena a ba tlhokomelang ka yone pension-e eo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e ka dingwaga di le masome a le marataro.

Dipetlele tse e leng gore batsofe ga ba kgone go ya ko tsona ke dipetlele tsa magora mme mo pusong gona le dipetlele tsa selegae tse e leng gore di dumelwa mongwe le mongwe gore a iphitlhele thuso ntle le go batla madi ntle le go batla dilo tse dintsi tse di goreng ga ba na tsone ke dipetlele tsa puso, ke tsone tse e leng gore a fitlhela thuso ko tsone.

Re ka thusa ka go kwalela moporesidente wa rona lekwalo ka go thusa batsofe ka go fitlhela thuso kwa dipetlele gore le go bontsha mabaka a a rileng ka thuso e.

Ee, tlilinikiee e le teng mo ke dulang teng, ke palama thekisi go ya ko teng mme ga e fitlha mo di potlako ba thusa bone pele go fetisa batho ba e le goreng ke kgale ntse wa tlile kwa tleliniking, potlako ke yone e leng botlhokwa mo go bona thata.

Go botlhokwa gore puso e fitlhelele kwa mekhukhung ka gonne go na le batsofe bare ga ba ba madi a go palama di-taxi go fitlhela thuso kwa ditleliniking tse di leng kgole le bone ka go ba na le ditleliniki tsa mekhukhu go thusa batsofe gore ba fitlhele thuso e ba e batlang, ba fitlhele le meriane e tshwanetseng ba e nwe ka nako, e thusa le basadi, baimana le batho ba ba gobetseng.

Malwetse a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking jaaka bolwetse jwa marapo, bolwetse jwa high blood, bolwetse jwa pelo le go gobala le go tshwara ke bolwetse jwa marapo kapa flu.

Ka gonne kwa magaeng bontsi ga gona tlhabologo e ntsi mme ke magaeng a e le goreng bontsi ba dipuso ga di tsebalege ka kalo mme ke magae a e le goreng ke puso ga e thuse magae ao ka ditsela tse dintsi.

Bontsi jwa balwetse ba amega thata fa ba sa fitlhele melemo ya bone ka gonne bontsi ba ya ka malatsi a fileng gore ba tlo tseya melemo ya bone mme ge e fedile e ka ba bakela kgatelelo ya bolwetse jo bo ba tshwereng mme e baka e ba ka bothata ke goretshwanetse ba ye kwa ditleliniking tse e leng gore ga ba tsamaye ko go tsone mme ba ka fitlhela mathata a gore ba busetse gae ka gonne ga ba tsamaye kwa ditleliniking tseo ebile ga ba itsege mo dipampiri tsa bone ga ba teng.